Yebo, usengakwazi ukufaka isicelo ngokushesha ngemuva kokulahlekelwa umsebenzi.

Umshwalense wempilo ave ubalulekile ngoba ukufa kufika noma yikuphi noma nini, ungazi ukuthi uzothatha uhlanganise nani, kanti uma kukhona umshwalense uyakwazi ukukhava izinto ey'ningi, ukudla, ibhokisi, amakhaza. Uyasiza nje kakhulu.

Ukulinda kuyasiza ngoba kwesinye isikhathi kusuke kuney'hlobo vele ezisuka kude, futhi niyakwazi ukuthi nenze izinto kahle kunesikhathi, ninesikhathi sonke. Inzuzo yekhava yomnikazi wepholisi ukuthi ungcwabeka kahle ngesizotha.

Izimo ezingase ziholele ukuthi uze ucabange ukuboleka imali ebhange ukuthi kwesinye isikhathi ufikelwa ukufa ungakulindele. Mhlampe kufe isihlobo sakini, kuphoqe ukuthi uhambe uyoboleka imali ebhange. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ufuna ukuvula ibhizinisi, uhambe uyoboleka imali ebhange ngoba uyazi ukuthi uzozuza ini .

Amavesi emali mboleko yomuntu siqu ahlinzeka ngokukhululeka kwezezimali kwesikhashana phakathi nezimo ezingalindelekile. Enikeza ukuguquguquka kwezezimali, futhi asebenzisa njengenethi yokuphepha kodwa-ke futhi beza nobungozi obunjengokuqoqwa kwezikweletu kanye nokukhokha inzalo okugcizelela isidingo sezinqubo zokuboleka nokuboleka ezinomthwalo wemfanelo.

Ukukhokha imali ye-overdraft yonyaka kungadala ingcindezi nokukhathazeka kubantu abaningi ikakhulukazi uma sebevele bedonsa kanzima ngokwezimali. Ukuthola imali eyengeziwe ngezindlela zezimali ezithembekile kungasiza ekudambiseni enye yaleyo ngcindezi.

Lapho okhetha khona umshwalense wemoto, cabangela izinketha zokuhlanganisa isikweletu, ukungqubuzana okuphelele, izindleko ze-premium, namanani adonswayo. Imikhawulo yenqubomgomo, isithunzi somhlinzeki nokusekelwa kwamakhasimende, izaphulelo kanye nezibonelelo. Lokhu kukusiza ukuthi uthole uhlelo olungahlangabezana nezidingo zakho kanye nesabelo mali.

Lapho udlulisela imali ngeselula, ukucatshangelwa okubalulekile okufaka phakathi, izikhathi zokudlulisa ngokushesha, izimali eziphansi, ukuvikeleka, ukusebenzisa kalula, ukufinyeleleka. Lezi zici ziqinisekisa ukuzizwisa okulungile okuvikelekile nokuphumelelayo kokwenziwe.

Ngingaqhathanisa izinqubomgomo ngibheke abahlinzeki abahlukene kanye nezikhathi zabo zokulinda. Ngingabuza ngezikhathi zokulinda, imikhawulo yekhava, nezakhiwo zenkokhelo. Ngingafuna ukuqonda ukuthi yini ekhaviwe nengekho. Ngingacwaninga ukuzinza kwezimali kwenkampani kanye nokubuyekezwa kwamakhasimende. Eminye imibuzo, ngingabuza isikhathi sokulinda ukuthola inzuzo ezigcwele. Ingabe kukhona okushiywe noma okulinganiselwe?

Ngisathuthumela, ngithe ngihamba ngibuyela ekhaya ngesikhathi enye imoto iqhasha ilambu yanginqamula ubhampa. Ngenhlahla akekho olimele koda imoto yami ilimele. Ngemva kokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ulungile, ngaphuma ngabonisana nomunye umshayeli ngase ngithatha izithombe zomonakalo. Ngabe sengibeka iziphathimandla , ngabe sengibikela iziphathimandla nomshwalense wami ngaleso ngalesi sigameko ngisazama ukucubungula okusanda kwenzeka.